Ngingahamba ngey'nyawo noma ngithathe ibhayisekili lababa. Ngigibele ngishone emsebenzini, vele ngizofinyelela. Noma ngikhulume nalaba besiteleka ukuthi behlise umoya sidinga ukuya emsebenzini.

Ingoba iyashesha futhi. Kanti futhi iyamanana phansi kuno-Bolt no-Uber. Mhlampe nezinye iy'nkundla kuyona nje iyashesha futhi ishibhu.

Ayi lifika kaningana impela ngesikhathi esimisiwe. Kube ilezo nalezo iy'nsuku eyifika ngesikhathi ekungasisona kodwa kusuke kwimpangela yalokho okusuka kuyithrafiki emgaqweni. Ngoba ezinye iy'moto zisuke zingenandaba ukuthi kumele ube endaweni ewukuthi ngesikhathi esiwukuthi.

Ngingaqinisekisa ukuthi ngiphatha ama-fruit, into yokuphuza masenginxaniwe endleleni, amashipsi hlampe masekungaba nesinkwa-ke ilayisana ey'ncanyana zokuthi uma sengilamba ngithi shwiphu, shwiphu, ngizidle. Ubhanana wok'vimba umchamo ukuthi masengihambe kakhulu, ngingalibele ngiphiswe uk'chama kuhambo lwami ngoba ibhasi ngeke lime noma ilaphi.

Yangishiya ibhasi ngaphoqeleka ukuba ngiphinde emuva, ngiphinde ngiyoqasha kabusha elinye ibhasi ngolunye usuku ngoba imali yami yayisihambile, ngangeke ngisayithola.

Amatekisi aphephile ngampela ngoba nisuke ungekho wedwa ogibelile nisuke nibaningi, akufani nezinye iy'nkundla zokuhamba, kona nisuke nigibele nibe baningi nibe iqembu okuwenza kube nzima ukuthi bengenza into ey'ngasile kuwena. Futhi, uma usaba ungabhalela noma ubani wakini noma osele umutshele ukuthi uhamba ngayiphi itekisi, ubhale nenamba puleti yetekisi ozoyi nombola mawungena etekisini.

Kungasiza ukuthi i-shuttle bayisebenzise kalula futhi hlampe ingasadonswa umuntu izihambele yona i-shuttle ngoba abantu, ukuze abantu abadala ukuze bazoba comfortable kuyona. Bahlale benethezeke, bakwazi nokuplana kahle ama-trip abo ukuthi bazohamba nje nge-shuttle.

Ukuthi bahlangane babe nemicimbi ndawonye, baxoxe kabanzi. Bakhulumisane, baqhamuke nama-ideas ukuthi bengenza kanjani.

Amatekisi, ngoba amatekisi awabizi kakhulu, nawo acishe afane namabhasi. Mase kube u-Bolt nawo, nawo awubizi kakhulu koda uyabiza, koda awubizi kakhulu. Awufiki kwitheksi, Uber, Uber taxi, ya.

Ngingakhetha ukuhamba ebusuku, ngoba ebusuku ngizokwazi ukuthi ngiphumule kahle ngoba vele isikhathi sasebusuku isikhathi sokuphumula. Uma ngike ngahlaselwa ukuzela ngiyakwazi ukuthi ngilale kahle ngokuthula futhi ngizofika la ngiyakhona ekuseni, ngifike kahle kusayi ekuseni ngisaqala usuku.

Ukubuyela kwiselula yakho noma kule nkundla yokuxhumana okuyiyona oyisebenzisile ukuze ubhukhe ithikithi lakho. Mase uyabavezela ubufakazi bokuthi nali ithikithi ulibhukhile, uma bebona ukuthi kushuthi bekuney'nkinga bazokwazi bazame ukuthi bakusize noma bakunike i-refund yakho.

Ungawachazela ukuthi khona i-toll ekhuphukile. Mase uyawazisa ukuthi nawo uma manje ethenga kuzo, noma efuna ukuthuthelwa impahla kuzomele a-ede imali ye-toll noma nizoyi share-a leyo s'nxephezelo sokuthi kukhokhwe kwi-toll.

Kubaphathi kahle neze neze, ngeke nje kubaphathe kahle ngoba kuzomele bagibele izinto abangayijwayele nezinto akade bengazange bay'hleli imali yazo. Mhlampe sebezo gibela okubizayo ngoba kuzobe kuphoqelekile ukuthi bafike emsebenzini noma baye emsebenzini, okungadala ukuthi bangaphatheki kahle.

Yebo, ngake ngaba nenkinga enkolo impela ngingasho ukuthi ngayifaka i-oda yami yokuthi ngizolandwa, kepha imoto ayikaze yafika. And kuze kube imanje-ke ayizange ixazululeke inkinga yami ngoba akakaze babuyela kumina. Akukho la kwafika khona ukuthi ngibhale ukuthi imoto ayifikanga, kepha imali base beyithathile ekhadini.

Mphathi werenki ngizokhulumela umphakathi ngithi asijabule neze ngendlela amakhumbi akhuphuka ngayo unyaka no nyaka, akhuphuka kanye kabili, kathathu. Asikuzwa lokho, asijabulile ngempela neze ngaleso sinqumo, kepha sicela impela anyuke, noma ika wodwa noma ikabili onyakeni, siyabonga.